Ke ka sebedisa masiba ho etsa difaha matsohong e le tsela e nngwe, e ntle haholo ya ho etsa mokgabiso wa matsoho. Se seng se ka se etsang ke ho sebedisa masiba ho a kenya ka hara mesamelo. Ka tsela eo ke netefatsa hore motho ya sebedisang masiba e ka hara mesamelo. O kgona ho robala ha monate le teng ho tshireletsa molala wa hae bosiu ha robala.

Dijalo tsa ka ke meroho, ditamati le ditapole, le tsona dieiye ke tse ding tsa dijalo tsa ka. Mme tsona dijalo tseo di hloka mobu o bonolo, o mongobo. Ke tsela e leng horeng dijalo tsa ka di tla kgona ho mela, di hole hantle, di bile di shahlile, ka hoo, ke hloka mobu wa ka o dule ntso le bonolo ka nako tsohle, ho netefatsa hore temo ya ka e tsamaya ka tsela e nepahetseng.

Ha di sebediswa tsa polasing ya ka di na le phoso, ke bona ho le bobebe hore ke di kgutlisetse moo ke di rekileng teng hobane ke le tsela, e leng hore ke hona nka fumana thuso le bona beng ba ba di entseng ke bona, ba tla kgona ho nthusa ka bohlale ba bona. Ke sa hape ke netefatsa hore ke ske ke be ka ba ka di senya.

AI farming ke tekgniki e sebetsang sejwale jwale e thusang ka tsa temo. Mosebetsi wa yona e etsa hore tsa temo di sebetse ka tsela tse makgethe, le hona ho netefatsa hore temo ya hao e hola ka tsela e nepahetseng, le ho thusa ho bontsha mo loreng temo ya hao e fokola teng. Ebile e e ya thusa ho netefatsa dijo tsa hao di dula di phephile ka nako tsohle la temo ya hao e hola hantle ka nako tsohle. Le teng e kgone ho fa bohlale ba hore o kgone ho lema neng kapa le hona ho lema jwang. Ho netefatsa hore dijalo tsa hao tsa temo di dula ntse di phetse ebile di hola hantle ka nako tsohle.

Phahamiso ya theko ya dijo polasing e nngwe e bakang bothata bono ke lebaka la ho bo hole moo dijo tseo di lemuwang teng. Ho fumana hore di nka nako ho finyella moo tlameha di ye teng. Sa bobedi hape bolipi le bona ke bona bo na le kamano e kgolo ho tsa temo moo e leng horeng tse ding tsa dijo ha di kgone ho hola hantle hobane tsa bolipi ha di tsamaellane le nakong eo temo e tla kgona hore e hole ka teng. Ke ka hoo dijo tse ding di sa fumanehe bonolo. Jwale ke ha ho o fumanang hore theko ya dijo e sentse, e nyoloha kapa e phahamiswa.

Poloko ya poone e tla ka ditsela tse fapaneng. Nakong tse ding o ka boloka poone ya hao ka ho e kenya ka hara makotikoti. Ka tsela tse ding o ka kgona hore oe omise e le e nngwe tsela e tse netefatsang hore poone ya hao e dula ntse ele hantle nako tsohle ebile e se ke be ya bola. Ho hong ha tsona ke ho netefatsa hore poone ya hao e dula mo mo phodileng teng, moo o tla fa yona poone ya hao bophelo bo bo telele, e se ke be ya senyeha.

Ka molao wa dihwai ha o le sehwai o na le basebeletsi, o tlameha ho fa basebeletsi ba hao matsatsi a phomolo. Matsatsi ao a phomolo e ka ba dibeke tse tharo seo hore se kgone ho atleha netefatsa hore mosebetsi o etsahalang dipolasing, e ba mosebetsi o makgethe e bile mosebetsi oo ke oo eleng hore ha o entswe o ka kgona ho fa e mong wa basebetsi nako ya ho ya ho phomola. Le ho netefatsa hore dijo kaofela tse batluwang di ne di le teng ka nako tsohle. Ho netefatsa hore mosebetsi o lo etsang mono polasing o kgone go tswella pele, ka hobane ho ya ka molao, basebeletsi ba na le tokelo ya ho fumana matsatsi a phomolo le teng ho netefatsa hore tsohle di tsamaya ka taolo.

Ke le monga sepolasi kapa sona sehwai sa polasi. Ke tla tlamela hore bohle basebeletsi ba kenang ka mehla le matsatsi ho tla sebetsa, ba kgone ho ngola fatshe nako e ba kenang ka yona mosebetsing le nako e ba tlohelang kapa e ba tsamayang ka bona mosebetsing e bontshang hore se ba qetile mosebetsi wa letsatsi. Ka hoo, ke tla kgona ho tseba dihora tse sebeditsweng ke basebeletsi le hore tjhelete e tlamehile ke ba fe yona, ke tjhelete e kakang. Le teng ke check-e le matsatsi a ba sebeditseng hore ke matsatsi a ma kakang. Ka hoo, ke hona tsela, ke tla kgona ho tseba hore basebeletsi ba ka, ke tla kgona hore ke ba patale jwang.

E nngwe ya diphoofolo, e leng hore e na le boya bo bongata ke nku. Nku boya ba teng bo sebediswa ka tsela tse fapaneng ho etsuwa diaparo ka tsona. Mo loreng o fumana e tloswa bona boya ba teng ho etsa diaparo. Ho hong, ho etsuwa le masela a sebedisaswang ke batho le esitana hona di-mats tse sebediswang fatshe ka bona boya bona.

Eya kgahleho ntse ke na le yona ya ho reka le ha ntse dile makotikoting. Ka baka la hore makotikoti ao a etseditswe ho tshireletsa dijo tseo ditshileng le ho boleng. Le ho netefatsa hore dijo tse ka hara makotikoti di dula nako e telele ntse di le tulong e ntle, ebile di kgona ho dula ntse di sebetsa hantle. Ho hong, dimatlafatsi di na di na le dimatlafatsi tse ngata le ho netefatsa hore di dula nako e telele, di ntse di le hantle.

E, ke tla ba thusa le teng, ke tla tlameile hore, ke ba tsebise ka lebaka la moruo wa naha, ha fela polasi ya ka kgona ho sebetsa hantle le lekeno le le letle le bona, ba tla kgona ho sebeletsa hore ba kgone ho fumana pension-e dilemong tsa ho phomola. Le ho netefatsa hore bohle ba kgotsofetse ho ya ka seemo se ba sebetsang ka tlasa ho sona. Se bohlokwa ha ho na le polasing tje ke ho netefatsa hore mmoho le basebeletsi le sebeletsa hantle, le e bile le ho netefatsa hore dijo tseo tse le di rekisang di a kgona hore di tsamaisana hantle le hodisa kgwebo. Ha kgwebo e hola ke ka hoo le bona, ba basebeletsi ba tla kgona hore ba iphumanele yona tjhelete ya pension.

E, tswekere ya mmoba kile ka e ja. Ke ile utlwa ebile e monate haholo. Ka lebaka la hore ke ntho ya hlaho e le hore ha hona ntho e kentsweng ka hare ho yona. Hore e matlafale e iholela ka hlaho ya yona, e ntle ebile e tswekere e monate moo o long o ifumana hona kwana dithoteng. Ke mo e iholelang mo nthong tsa hlaho di holelang teng ebile e na le dimatlafatsi ya kgona ho phedisa ka hobane ke ntho e hotseng ka hlaho.

Sepinatjhe se na le di-vitamin tse fapaneng, tse loreng tsona ke vitamin A, le yona Vitamin E, e na le diminerale tse tshwanang le iron le khalsiamo. Ka hoo o ka se pheha kapa wa se ja se le tala le teng, hona ho sebedisa e le yona tsela e nngwe hape ya ho ja sona sepinatjhe sena. Ebile sa thusa ho matlafatsa mmele wa motho le ho netefatsa ka ho fana bophelo bo bo telele.

Ka pono ya ka meroho e na dimatlafatsi. Ke ntho e nngwe ya bohlokwa, ke ka hoo, ke ba kgothalletsang batho le setjhaba hore ba e je meroho e oketsa bophelo ba motho bo bo telele. E matlafatsa mmele wa motho. E na le di-vitamin-i. Meroho e na le iron-e, e na le di khalsiamo tse netefatsang hore mmele wa motho o dula o ntse o shahlile ka nako tsohle. Ebile yona moroho e a thusa haholo le dikokwanahlokong tse leng horeng di kgahlanong le mmele wa motho. Ebile le ho hafowa mmeleng. Meroho e thusa haholo. E bapala karolo e kgolo hobane ha ena mafura a mangata a le horeng a ka ba ka kotsi bophelong ba motho.

Ke ka eletsa batho hore ba kgutlele nakong tsa kgale tsa temo. Temo ke nthwe nngwe e bohlokwa haholo maphelong a rona, ka hobane ke tsela ya ho fumana dijo le hona hore re iphedisa ka yona temo eo le kgwebo hape o ka kgona ho e qala mo loreng o ka o ka iqalla temo ya hao, wa jala tsona dijo tseo o tla kgonang ho di rekise e leng yona meroho. Ka tsela eo o tla kgona ho iphumananela tjhelete eo o tla kgonang ho ithekela dijo, ho thibela hona ho robala ka tlala, le ho netefatsa ka mehla le matsatsi hore o na le dijo tse o tla kgonang ho ba le tsona o kgone ho iphedisa.

Sa bohlokwa ke ka qala pele ka baahi ba dulang hona ke mo ke dulang teng. Ho netefatsa hore ke a ba rekisetsa dijalo tsa ka le meroho ya ka ka tsela eo, ke ba thusa hore ba se ka iphumana ba tsamaile nako e telele, ho ya dimmarakeng moo ba tla kgona ho fumana meroho ya bona teng. Sa bobedi ke ka ya mmarakeng e fapaneng. Ka ba tsebisa ka kgwebo ya ka polasing ya ho jala kapa yona ya ho lema meroho. Ke ipapise ka tsela eo e le tsela ya ho etsa kgwebo le bona. Mo loreng ke tla kopa yona koloi e tla nthusang ho isa tsona dijalo tsa ka. Hona mo memarakeng eo ke tla be ke na le tumellano ya ho rekisa meroho ya ka teng.

Insurance ya polasi e bohlokwa haholo e netefatsa ho tshireletsa kgwebo ya hao le dijalo tsa hao tse amanang le polasi. Le ho ya ka tsa bolipi kapa ha ho ka etsahala, kgwebo ya hao e be kotsing bakeng sa mollo bakeng sa ho shwa ha dijalo tsa hao. Insurance e bapala karolo e kgolo ho netefatsa hore ya ho lefa ho lefella ditshenyehelo tse etsahetseng moo tulo ya hao e leng teng le ho netefatsa hore kgwebo ya hao e tswela pele.

Ho netefatsa polokeho ya mafura dikoloing le hona diterekeng. Ke ho netefatsa hore dijalo tsohle tse leng hore di a batluwa mmarakeng, e be le hore ke dijalo tse loreng di tla kgona, ho ba le ditjeho tse loreng di a utlwahala le hona ho netefatsa hore dikoloi le diterekere di sebetswa ka tsela e makgethe. Hoba leela hona ho senya mafura a, le hore ke tlo phahamisa ditjeo kgwebong ya hao.

Ke ka dihlaba ka ho sebedisa tsela ya kgale, mo leng hore diphoofolo tse ding se dikgomo le dinku ne di bofuwa maoto moo leng hore di a hlabiwu. Ho netefatsa hore ke sebedisa tsela e leng molaong kantle le ho sebedisa sebetsa kapa tsona dithunya. Ho netefatsa ke ske ka iphumana ke le ka hara mathata. Ke tla sebedisa hona mokgowa oo wa ho di ho bofella phofoolo ya ka. Ke kgona ho e hlaba. Ke sebedisa sebetsa se nepahetseng.

Ke ka batla ho jala ditapole, meroho, ditamati esitana le tsona dihwete. Ka hoo molemo wa tsona ke ho matlafatsa mmele wa ka le ho tiisa masapo a bophelo ba ka mmeleng. Le ho netefatsa hore ke ba le bophelo bo telele bo shahlileng ebile bo tshireleditseng. Le hona ho thusa ho lwantsha dikokwanahloko tse ka amang mmele wa ka le bona bophelo ba ka.

Nakong tsa sejwale, jwale bophelo bo bonolo haholo ho kgona ho lekola maemo a lehodimo polasing ya ka. Ke kgona ho sebedisa di-weather forecasting kapa tsona di-weather thermostat. Ke tsona tse nthusang hore ke kgone ho tseba ka tsa phethoho tsa maemo a lehodimo, le teng ke netefatsa ho hahela dijalo tsa ka tulo moo di tla dulang di tshireletsehile ka nako tsohle. Ho di thibela ho dipuleng tse matla ho netefatsa hore dijalo tsa ka di kgona ho hola hantle le teng di se ke be tsa senyeha kapa hona ho lemala. Le ho netefatsa hore di hola ka tsela e makgethe.

Tshehetso ya ditjhelete ya e etseditswe dikgwebo tse nyenyane ho di thusa ka tjhelete. Bakeng sa hore tjhelete eo ha se tjhelete, e tlabang kgolo ha kaalo ka lebaka la hore polasi eo ke e nyenyane. Mo loreng polasi e kgolo e tlo batla tjhelete e ngata ke ka hoo e etseditswe dikgwebo tse nyane mo eleng e ka se kgone ho thusa tse kgolo. Wa .

Diphehello tse ding tse leng hore di ama le dijalo ho ya ka seemo sa lehodimo ke hore dijalo ha di mele hantle. Tse ding tsa tsona di ya bola mo lo reng le tsona di ka ba le mathata kgwebong ya hao hona mono polasing. Ka nako e nngwe o tlo fumana hore seemo sa lehodimo, dipula di na ka matla moo re tla fumana tsona dijalo tsa hao polasing di senyehile.

Boemo ba lehodimo le bona bo ba ka mathata haholo moo eleng hore bo tlo ntshitisa ka tsa temo, ka baka la hore ha pula ena ka matla mosebetsi wa temo wa ema hobane ha re kgone ho tswela pele ka mosebetsi wa ho lema. Sa bobedi, ha pula e na ka matla e qetella e sentse tsona dijalo tseo. Jwale hee tharollo ho yona taba eo ke ho netefatsa hore o hahella ho be le marulelo ho tsona dijalo tseo. Le ho di tshireletsa ho netefatsa hore ha di amane le boemo ba lehodimo, le ho netefatsa hore dijalo di hola ka tsela e nepahetseng, di kgone ho mela hantle.

Ke ka etsa bonnete ba hore ke sebedisa tsona dikgarafu moo ke tla kgonang ho phunya masoba teng, e le yona tsela e ka netefatsang hore moya wa finyella ho dijalo tsa ka le ona metsi a tla be ke nosetsa dijalo tsa ka ona. Di a finyella dijalong ka hoo ho ho phunya masoba ka dikgarafu kapa difereko tseo ke tla be ke di sebedisa tsa dijalo. Ke ho netefatsa hore mobu wa ka ho dula ntse o shahile le ho netefatsa hore ke sebedisa hona manyolo ho netefatsa hore dijalo tsa ka di hola ka tsela e nepahetseng.

Batho ba mahaeng ba e lahlile haholo tsebo ena ka bakeng la hore ba se ba shebile haholo bophelo ba sejwale jwale. Le ho reka dijalo tsa bona marakeng hoo ho ba ka hore ntho tsa bona tsa temo di , ba sa hlola ba tswellisa temo pele le teng le ha ho le jwalo, o fumana hape ba bang ba bolawa ke tlala ka hobane ha ba sa tshwereng tsela ena e ba tlwahetse ho sebedisa ya ho tsa temo. Le hona le teng ne ba tla kgona ho e sebedisa ka ho le rekisa tsona dijalo tseo tsa bona e le tsela e nngwe hape ya ho iphedisa.

Dijalo tse tshwanang le meroho, ditamati le ditapole le yona mekopu, ke tse ding tsa dijalo tse leng hore di romelwa mose mawatle, bakeng sa hore tulong tse ding tse moseng wa mawatle di na le bothata. Ha ho fihla tabeng tsa boemo ba lehodimo, mo eleng reng boemo ba lehodimo tsa temo, bo bobe haholo hore o ka jala kapa hona ho hodisa dijalo tulong eo. Ke ka hoo ho fumana jwale dijalo di sa ho le hantle mme ho hlokeha hore ho kopuwe dijalo tseo kapa ho rekwe dijalo tseo naheng tse ding moo di kgonang ho holela hantle teng.

Ke ne ke kopa thuso ya ho qala kgwebo ya ka ya ke le sehwai. Thuso e ke e hlokang, ke batla di tjhelete, e leng hore e tla nthusa ho reka di sebediswa. Tseo ke tla kgonang ho qala temo ya ka. Le ho reka hona dipeo tse tsa dijalo tse ke tla kgonang ho di sebedisa polasing ya ka moo ke tla lemang teng .